Ditlhopho le ditlhokego tsa data di tshwara botlhokwa mo mekgwa ya borai le go ikgetlhela mo entle, fa ditlhotlhwa di ntse di oketsega botlhokatiro ba ba kgona go tsenwa mo dikgweding le go go ba go borai ba bona go amana le menyetla e e nang e amang le ditlhopho le mekgwa e e amanang le ditlhokego tsa data go oketsa ditlhopho go tlhokega go lefa ditlhokego le dipheto tse di amanang le ditlhopho.

Nna ke dirisa data ya one gig e nna matsatsi a le seven ebile e kgono bolokega thata ka gonne ke dirisa ga nnyane ga nnyane go tsena mo inthanete and-e ke twenty rand.

Motho a ka lebelelela mekgwa ya data ka mokgwa o a e berekisang, o reka two gig ya data e last-a for kgwedi ka fifty ranta o e berekisa for two weeks mainly for social media le go tsena mo inthaneteng.

Data ya di-gig di le di kae e ke e itumedisang ke ya two gig e bo ke go dirisa kgwedi ya rotlhe gape ke rata go e tsena ka letsatsi la di-twenty-five ke rata go e tsena ka letsatsi la di-twenty-five.

Go tsenya data mo mogaleng wa gago go motlhofo, o ka reka data ka go dirisa mobile banking ka go reka di-voucher tsa data kgotsa ka go ikwadisa mo bakeng ya data ya kgwedi le kgwedi, go dira jalo go bula App-e ya mobile banking latelela ditaelo tsa ga o reka data mme o tlhophe palo ya data e o e batlang. Fa o reka ka di-voucher tlosa mo vaucher-ng, bula App-e ya gago, tobetsa one thirty hash latelela ditaelo mme o tsenye khoutu ya voucher, ikwadisa mo pakeng ya data ya kgwedi le kgwedi etela webesaete ya thelekomo ya gago kgotsa lebenkele la bone.

Ka go lekola tshedimosetso ya data go lekola tshedimosetso ya data go bona gore ke eng se sejang data e ntsi go tima data ya cellular go tima data ya cellular fa ke sa e tlhoke go šomiša Wi-Fi, go tlhoka go fokotsa tshedimosetso ya data ya di gig, go reka data o oketsegile le go oketsa.

Ke rata go reka data ya ka tlhamalalo go tswa mo network-eng ya telephone ya me, go dira jaana mo motlhofo ebile go a balabalela gape ke ka kgona go bona gore ke dirisa bokae go boloka madi le ke leka go dirisa Wi-Fi fa go kgonega ebile ga ke e lale ke lebeletse dibidio kgotsa go itumedisa batho go dumedisa batho ka dilo tse di sa reng sepe.